Ha ke thola mehala ena ya di spam, e kgona ho e bona hobaneng nna ile ya fokotseha haholo hobane ka mora hore ke di arabe, Ke kgona ho di-blocker, ebile ke kgona ho se di arabe le ka mora hore ke download-e App ena e bitswang Truecaller, e kgone ho nthusa hore ke tle ke tsebe hore na ke mang ya nfounetseng. Ha ele mahala e bohlokwa haholo e ya ngolwa hore e hlaha kae, ebile ke mang a nletsetsang. Ha ele mehala ena ya di spam, e tlahle e ngolwe hore e call ena ke ya, e mohala ona ke o tswang ho di spam kapa tsona batho .

Ho bohlokwa haholo ho patala di-subscription-e bakeng sa ho tseba ditaba tsa nnete, ke tse feng hobane hangata ditaba tse re di fumanang marangrang, a kang social media, digital media kapa social media e re thola ditaba tse sa fellang. Re thola ditaba tse seng tsa nnete, re thola ditaba tseo eleng hore batho ba ile ba ikekeletsa hodima tsona. Empa ha o patala subscription-e ditabeng digital news ho ya kgoneha kapa o kgona ho tseba ditaba ka botlalo.

Wi-Fi e kenang le yona moo ke dulang, ee e ntumella hore ke qete ke phethe mabaka a letsatsi ka yona. Ebile ke kgona ho e sebedisa ho fihlela ke qete mabaka a ka, ke sa tlole le moemedi wa yona.